Comrades Marathon ke e nngwe ya ditlhodisano tse kgolo le tse hlomphiwang haholo lefatsheng, haholoholo hobane e hloka mamello, boitelo le boikwetliso bo matla. Hore motho e mong e mong o lokela ho e matha ho ka ba phepetso e kgolo hobane ha se motho e mong le mong ya ka bang le boikwetliso kapa mamello e hlokahalang ho qeta sebaka se setelele jwalo. Ka bo nna, ke nahana hore ho matha Comrades Marathon ke ntho e hlollang sebakeng sa ba ratang ho iphehela diphephetso tsa mmele le tsa kelello. Le ha ho le jwalo ke tla hloka boikwetliso bo itseng pele ke ka nka qeto ya ho nka karolo, hobane ho matha sebaka se fetang eighty kilometers ho hloka boitokisetso bo tibileng.

Ho ikwetlisa ke karolo ya bohlokwa bophelong ba bana hobane e thusa ho ntlafatsa bophelo ba bona ba mmele le ba kelello ho. Haeba bana ba sekolo ba sa bone bohlokwa ba ho ikwetlisa mme matitjhere le bona ba sa ba kgothalletse. Batswadi ba lokela ho nka boikarabelo ho ba susumetsa. Batswadi ba ka kenya letsoho jwang ho etsa dipapadi tsa lelapa batswadi ba ka etsa hore ho ikwetlisa e be karolo ya bophelo ba lelapa. Mohlala, ho tsamaya kapa ho matha le bana mafellong a beke.

Batjha dipapadi ha di bapalwe feela ho ithabisa, ke motheo wa bophelo bo botle, kameho le katleho. Ke batla ho le kgothaletsa hore le iponele sebaka dipapading. E bang ke ka ho bapala kapa ho tshehetsa dipapadi ka tsela efe kapa efe. Ha o qala ho bapala, o tla bona diphapano bophelong ba hao. Tswelang pele le sebetsa ka thata, sebedisang dipapadi ho aha bokamoso ba lona.

Dumela metswalle. Ke thabile haholo hore batswadi ba ka ba ile ba nkgotsofatsa hore ke ikwetlise, mme ke bona molemo e meholo bophelong ba ka. Ke ikutlwa ke phetse hantle ke le mafolofelo mme le sekolong ke sebetsa hantle. Kasheno ke batla ho le bontsha hore ho kwetlisa ho bohlokwa haholo, e seng ha el e feela mmele empa le kelello. Metswalle ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo hao qala ho etsa boikwetliso kamehla, o tla hlokomela hore o ikutlwa o phetse hantle, o le mafolofolo mme le sekolong o tla sebetsa hantle. Ha re qaleng kasheko.

Ditsebi di bolela hore ho ikwetlisa le ho bapala dipapadi ho bohlokwa haholo bophelong ba motho. Ho bapala dipapadi ha re ithabise feela, empa ho na le melemo e mengata e amang bophelo bo botle. Ho matlafatsa mmele le masapo, ho thibela mafu, ho ntlafatsa phefumoloho le pelo, ho fokotsa kgatello ya maikutlo le ho ntlafatsa kelello. Ho ntlafatsa robala, ho ruta boitshwaro le mamello, ho aha botsitso le boitshepo.